Ibhasi ndicinga uba yiyo ekhuselekileyo kuba inabantu ababini abayiqhubayo. Omnye uye ayiqhube mhlawumbi if uhanjwa umgama omde uyayiqhuba omnye ayibeke kuhafu, xa eziva ukuba ufuna ukuphumla uye anikeze omnye, omnye ayithathe. Ndicinga uba yiyo into ebangela uba yenze intoba ibe seyifu kuneteksi ngoba iteksi yona iqhutywa ngumntu oyi-one, ufumaniseke into yoba uhamba umgama omde adinwe endleleni, adinwe.

Ibhasi mna endicinga ukuba ikhuselekile kwezi bhasi zimbini yile enedekha enye. Ngoba le ineedekha ezimbini iyoyikeka, iyoyikeka kakhulu. Ungazibona sewunyukelwa nayimibilini kuba kaloku ibukeka , inganobungozi mani nezinto ezibhabhayo emoyeni zingaqala phaa kwaba bantu baphezulu. Kanti le eyi-one yona iyahamba kakhulu ngoba nakwimimoya angekhe ikwazi nophaphatheka, kule ineedekha eziyi-two imimoya ingayiphaphathekisa yenze ingozi, ingozi.

Into endingayenza ndingazama ukuthetha nomntu ebhasini andiboleke loo mali then ndikwazi intoba ndiyofikelela emsebenzini then ndifike ndiyibike ke nasemsebenzini imeko ndikwazi intoba ndifumane futhi nemali yokubuya. Then ke ngomso ndikwazi intoba ndijongane ndijongane naba bebendiboleke loo mali leyo, ndibanikeze back loo mali.

Ewe, ndingathetha nomqhubi webhasi into yokokuba andibonelele kuba bendingayazi into yokokuba kukhwelwa ngamakhadi apha ndiphethe icash mna. Then ke ngelinye ixesha ke kusho ukuthi ndizawukwazi intoba ndikhwele ngekhadi.

Ndingamcebisa ngento yokokuba makathathe iteksi kuba ibhasi izomlibazisa. Ibhasi izawuhamba isima agqibele seyefika leyithi nasedolophini azenze futhi leyithi nezinto ebeyokuzenza edolophini.

Ndingaziva ndibuhlungu kakhulu kuba kuyawube kucaca into yokokuba yimini yam yokufika leyithi leyo emsebenzini kuba kaloku ibiqhele ulibamba ixesha. Ithi loo nto ngoku kumele ndicacise ukuba ndizawufika leyithi emsebenzini. Ndingaziva kabuhlungu kakhulu.

Ndingaziva kabuhlungu kakhulu, ndingaziva kabuhlungu kuba kuyacaca into yokokuba umntu uzawufika leyithi emsebenzini ngoba ibhasi iqhele ukufika ngexesha. Ngoku xa konyanzeleka ndiripote emsebenzini into yokokuba ndizawufika leyithi ngenxa yento yoba ibhasi iye yafika leyithi.

Ndingangena ndifike ndime ngeenyawo ngoba sendileyithi, andinawukwazi intoba ndiphinde futhi ndilinde enye ibhasi ezawufika ngelinye ixesha. Ndingakhwela kule ndawugqiba ndime ngeenyawo.

Hayi ndingancama ndihambe nayo ibhasi leyo iyofika kuloo ndawo ifika kuyo then xa ijika ndijika nayo, ndijika nayo. Then ithi loo nto leyo andisebenzi ngaloo mini leyo, ndizawuripota then ndiyosebenza ngomso.

Ndingaziva kabuhlungu kakhulu, ngoba xa ucinga ukukhwela ibhasi ucinga uba iya kule ndawo uya kuyo xa ufumaniseka into yokokuba ayiyi kule ndawo uya kuyo uye ukhubeke kakhulu entliziyweni kuphele nomdla wale ndawo uya kuyo.

Kubalulekile into yokokuba ibhasi ilibambe ixesha ngenxa yento yokokuba yona ke ihamba isima, ihamba isima ngoba inezitishi ema kuzo ngalo lonke ixesha. So kuyawunyanzeleka into yokuba ilibambe ixesha.